Isigaba sehlelo letheknoloji sele sikhule khulu, kanti ukubhadela iinkwelede zakho ngomaliledinini kuphungula ubelelesi ngombana ukukhamba endleleni uphethe imali ngesandla kuyingozi, kuneengilamkhuba ezingakubamba, zikubambe ikunzi ugcine sele ulahlekelwa yimalakho. Nagakho-ke ukubhadela iinkwelede zakho ngomaliledinini kusiza nehlangothini lobelelesi. Kwesibili konga isikhathi ngombana isikhathi osikhamba uyosijama emjejeni ufune ukuyokukhipha imali nofana uyokufakela umuntu imali, umsebenzi wakho omunye ujamile, kanti bewungakhamba uye emsebenzini ufike uhlale phasi ubhadele isikolo somntwana kunokuthi wone ipetroli, namkha iimbaseli utjhinge esikolweni somntwana uthi uyokubhadela ikhibe nesikhathi siyakhamba.

Imali ebhadelwako nakuvulwa i-akhawunthi ngeyokugada i-akhawunthi yakho le, ukuthi lokha nawudosa imali, kube nemali edoswako etjhinga ebhankeni, etjhoko ukuthi udosile imali namkha kunemali engeneko. Qobe yinyanga i-akhawunthi kufanele ibhadelwe, okutjho ukuthi nayinganalitho ngaphakathi uzabe ukoloda ibhanka. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi nawuvula ibhanka ufake imali ethileko ezokugada iinsetjenziswa zakho zebhanka njengokukhipha imali, nokufaka imali, nokuthumela umuntu imali, nezinye iinsetjenziswa zebhanka.

Ukuthuthuka kwehlelo letheknoloji kulethe amatjhuguluko amanengi ngehlangothini lokuvulwa amabhanka, ngombana uyakwazi ukuvula ibhanka online, uthi utjhinga ebhankeni lapho oyokuqalana khona nomuntu ubuso nobuso kibe uyokulanda ikarada lakho kwaphela, begodu esikhathini sanjesi abasibanengi abantu abanganawo ama-akhawunthi, lokho-ke kwenza ukuthi imijeje ingasabi mide njengesikhathini saphambilini. Nokuthi njenga-nje uyakwazi ukuvula ibhanka uhleli ngaphakathi ebhankeni, nawuqedako uthathe ikarada lakho ukhambe ngombana okunengi sele ukwenzile ngomaliledinini ngalokho-ke ukuthuthuka kwehlelo letheknoloji kulethe amatjhuguluko amanengi ngehlangothini lokuvulwa kwama-akhawunthi.

Minengi imibuzo efanele ibuzwe mumuntu ngaphambi kobana athathe imalimboleko. Umbuzo wokuthoma kukuthi ingangani imalinzalo yemali ayibolekileko ama-interest rates. Kwesibili kufanele abuze ukuthi imali le uzoyibhadela iminyaka engangani. Kanti kokugcina kufanele abuze ukuthi ngenyanga uzobe abhadela malini nayihlangene nemalinzalo.

Kokuthoma umuntu kufanele aqale amatjhorensi, abone ukuthi ngiyiphi itjhorensi encono kunenye. Ngemuva kwalokho nakaqeda ukufumana imali azoyibhadela etjhorensinapho, kufanele atjhinge khona ayokubuza imininingwana ayokubuza ukuthi uletha ini ngombana kanengi kufuneka umazisi wakho, nento oyifaka kutjhorensi njengomndeni, njengefowunu namkha ipahla. Kulapho-ke itjhorensi izokutjho khona ukuthi ubhadela malini ngenyaga begodu nawulahlekelweko nofana utjhelwe mumuzi uzokusizeka ngendlela yiphi. Kodwana kanengi kufuneka ube nebhanka elisebenzako lapha itjhorensi izokudosa khona imalayo qobe kusekupheleni kwenyanga.

I-akhawunthi ayikhethi ukuthi ivulwa liqhegu namkha silukazi. ESewula Afrikhapha i-akhawunthi ivulwa mumuntu omunye nomunye oneminyaka engaphezu kweminyaka elitjhumi nobunane, begodu esikhathini sanamhlanjesi abogogo abanengi nabobamkhulu, sele barhola imali yabo yobudala ngaphakathi kwama-akhawunthi, okutjho ukuthi amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bangavula ama-akhawunthi.

Umuntu kufanele afunde imigomo yetjhorensi ngokuyelela okukhulu, ukwenzela ukuthi azi ukuthi uzibopha ngani, nokuthi avikele ipahla yakhe nomndenakhe, ngombana ukungafundi itjhorensi kungakwenza ukuthi ugcine sele ungaphakathi komraro omkhulu ofana nokuthi itjhorensi ingangezelela imalinzalo yemali wena oyibhadelako ikibe yinto eningakazwani ngayo nofana yinto wena ongakayizwisisi lokha nawutlikitla isivumelwano nemigomo yetjhorensi.

Kuqakathekile ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhamba lokuya kelinye ilizwe ngombana ukuqina kwemali yakwamanye amazwe, nemali yelizweni lekhethwapha akulingani begodu ukuqina kwemali yelizwe elithileko kutjhuguluka qobe lilanga. Kungakho ubona nemirhatjhweni nethelevitjhini abantu bafuna ukubikelwa ukuthi iranda liqine kangangani nalilinganiswa neemali zakezinye izizwe ngombana ukuqina nokubogaboga kwemali kutjhuguluka qobe lilanga namkha qobe sikhathi.

Zinengi izinto ezidla imali khulu nawunekhambo kodwana kokuthoma, ziimbaseli ngombana nayikhibe ukhamba ngekoloyi yakho kufanele ukuthi ukuqinisekise ukuthi ikoloyi leyo iineembaseli ezaneleko ezizokuthatha bezikubuyise lapho uya khona na. Nayikhibe likhambo elikude kufanele uqinisekise ukuthi iimphaphamtjhini zizabe zijame ezingeni linye na begodu into esizako kukuthi umuntu athengele futhi ithikithi lokukhamba nelokubuya ukwenzela ukuthi onge imali kanti enye zizembatho ngombana eendaweni ezinengi ubujamo bezulu butjhugutjhuguluka kanengi, ekufana neKapa. Kuyakghoneka ukuthi ubujamo bezulu butjhugutjhuguluke kane ngelanga, okutjho ukuthi izembatho kufanele zibe zinengi neembaseli nazo zibe zinengi.

Lokha umuntu nakazifumana asebujameni bokuthi nakasekhambeni wona imali msinya khulu, kufanele ukuthi umuntu atlole phasi izinto ayozenza nakasekhambeni. Njengokuthi ksasa ngiyokusebenzisa imali engaka namkha ngelanga ngizobe ngisebenzisa imali engaka begodu ngiyokusebenzisa iimbaseli zamalini, ngiyokusebenzisa ukudla kwamalimi begodu aqinisekise ukuthi iindawo zokulala ayokulala kizo akusizo iindawo ezibiza khulu begodu nakafika ekhambeni lakhe, ahlale aphethe umtlolo loyo. Angawutlola nakumaliledinini lapho abazowuqala khona ukuthi into angakayitloli phasi kungabi yinto ayenzako ngombana izokugcina sele imonela imali.

Izinto zikhamba zitjhuguluka nesikhathi begodu nabantu abafani kodwana kokuthoma ngitjhugulula imali ngibe nemali engiyiphetheko esandleni engizoyisebenzisa nangifika lapho. Kwesibili, ngiqinisekisa ukuthi nginendawo yokulala begodu nginemali yokudla nangilapho. Kwesithathu, ngiqala ubujamo bezulu ukuthi ubujamo bezulu buzobe bunjani nangifika lapho kanti ngiyatjheja nokuthi ikarada lami lemali namkha ikarada lami lebhanga, kulikarada elisebenzisana nendawo engiyivakatjhelako na.

Amandla weranda ayehla ayenyuka nakalinganiswa neemali zakamanye amazwe kanti kungaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya ngombana namhlanjesi kungenzeka ukuthi iranda nalilinganiswa ne-dollar le-America, liba yi-seventeen randa okutjho ukuthi ksasa nange latjhuguluka namkha libogaboge, kutjho ukuthi nalilinganiswa ne-dollar lelo lizabe sele liyi-fifteen randa. Okutjho ukuthi imali wena ozabe uyibalile kuzobe kuthi imali oyibalileko izabe iphezulu begodu nawufika ngale, nawuthi uyathenga, imali leya izabe sele iyincani ingasalingani nemali leya oyibale ngamaranda namkha nawuyilinganisa ne-dollar langaphetjheya. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi nawukhambela ikhambo langaphetjheya ubalele phambili, iranda naliyi twenty randa, wena ulenze i-twenty-five randa.

Ukuqina kweranda namkha imali yakamanye amazwe akuhlali kusebujameni bunye, kutjhuguluka qobe li-iri. Okutjho ukuthi kungenzeka ubale imalakho uyilinganise ne-dollar le-America useSewula Afrikapha ngombana ngaleso sikhathi ozabe ubala ngalo iranda lizabe liqinile, okutjho ukuthi kuyokupha imali ephezulu kodwana nange kwenzeka iranda labogabogako kutjho ukuthi imali oyiphetheko sele kuyimali encani. Ngakho-ke uSuhla kufanele azwisise ukuthi lokha nakanekhambo elitjhinga ngaphetjheya namkha ngaphandle kweSewula Afrika, kufanele ukuthi abalele imalakhe phambili ayenze ibe kabili. Nayikhibe imali yokutjhinga ngaphetjheya imuphe amakhulu amabili, awenze abe makhulu amane ngombana kungenzeka iranda libogaboge.